A ko njwetse o etsa jwang ntho e tjena? O park-a jwang moo, o bone hore ke batla ho kena mo? O jwang ntate? Ke kopa o mpulele ke kenye koloi ya ka, ka hore ke nna a fihlile mona pele ho wena.

Monna wa tshireletso, ke kopa o nthuse ho batla koloi ya ka. Ke ne ke e pakile hona mona, ha eyo hona jwale tjena. Pelo ya ka e bohloko ntate, koloi eo ke e reketswe ke monna wa ka ka tjhelete ya hae ya ho di . Ke kopa o nthuse ho e batla hle ntate.

Le bona bapalami ba lokelwa ke ho strike ka hore, bakganni ba hanne ka ditekesi tsa bona matsatsing a fitileng. Le bona ha ba ba bontshe ba na le bokgoni ba ho hanela ho kalama ditekesi tsa bona, ba tsamaye ka maoto ho ya mesebetsi.

Letsatsi le le nka se le lebaleng la ka la pele la nka leeto le lelelele. Ke ha ke ne ke ile Rusternburg ke tswa Bloemfontein, ke ya Rusternburg. Ke fumane mosebetsi sebakeng seo. Tsela e le telele, ke tsamaya ke le mong.

Ke ka mmolella hore a nke koloi a ise ho bo raditsibi ba tsebang ka koloi. Ka hoba o tlo e senya ha ka itokisetsa yona ka bo yena.

Rona re le bapalami ba Uber kapa Bolt, re lokela ke ho lwantsha di-taxi driver. Ha ba batla ho lwantsha bakganni ba di-Uber kapa Bolt.

Tjhe, ha ke nahane ba nkela ditletlebo tsa setjhaba hloohong. Ha feela bo ramakoloi ba fumane tjhelete. Tse ding tse ha bana taba le tsona.

Pele ho yona e ka ba bohloko haholo. Empa ha hona letho le ke tla le etsang. Ke tla tsamaya ke lo batlana le di-taxi. Ke tlatselletse tjhelete, hore e lekane tjhelete ya taxi. Ke tsamaye ke ye mosebetsing, tse ding tse ke tla di bona ha mamorao.

Ke ka se lebale tsatsi la ka la pele la ho kalama sefofane. Ke thabile, ke sa kgaotse le ho nka ditshwantsho. Ke filima.

Ee, ke kile ka tsamaya ka sepalangwa sa e-hailing. Ke ya kwana toropong interview. Empa ha re fitlha tjhelete ke ho ile hodimo, ke tshwanetse ho patala tjhelete e leng hore ha ka e bona ka hara app ha ke ne ke bitsa koloi.

Ke kopa le tlo lokisa seterata sa rona ho se sebetse hohang. Dikoloi di hloleha ke hore di ka kena ka hara seterata sa rona. Mme le di-taxi ha di kgone hore di ka kena ka hara seterata sa rona. Re lokela ke ho theoha hole kwana, re tsamaye ka maoto. Ka matsatsi a mang re tshwere le di-plastic tsa dijo tse boima.

Kete ya ho ya Mpumalanga ke makgolo a mahlano. Dinako tsa ho tsamaya di tsamaya tjena. Re tloha ka halofo ya ho feta hora ya botshelela. Re lo fihla ho isa ka hora ya leshome.

Re tsamaile ka matjeke hoseng. Ho bua nnete, re tsamaile monate ka hobane ho no ho sena sephethephethe tseleng. Ka mora dihora tse itseng, ra kena garage-ng ra reka dijo.

Ke nahana ke hore ha nke ba phomola. Le ho ba utlwa hore mmeleng kapa mahloko a Kgathetse. Ba tswella pele ntse ba kganna dilori.

Ha ba ka fokotsa batho ba bangata ka hara dibese. Dibeseng, hwa tlala ebile ra hemelana. Ha hona le space.

Ha ke bone bothata. Ka hoba di-Nyathi tse ngata ke dikorokoro. Mme di-quantum, ke ditekesi tse leng hore di hantle ka hare.

Ee, ke bona ho thusa haholo. Ka hore ho na le batho be leng hore ba ba tataisa tseleng e leng hore ba batla ho e qala.

Ke bona hole betere ha nke ka tsamaya ka koloi ya ka. Hobane ke ka tsamaya ka nako eo ke batlang ho tsamaya ka yona. Bothata ba ditekesi ke hore, di tla tlala tlala ka wena di batlana le batho hore taxi e tlale. Ka nako eo, nako ya tsamaya. O ba lata for mosebetsi.

Nakong tsa hoseng le maitsibuya. Ke dinako tse leng hore ha wa phethesela. Ebile bakganni ha ba tseke le bapalami.